Dikgwetlho tse di atlegang fa go rulagangwa mafelo a metshameko ke ditshenyegelo tse di kwa godimo, tshwaragano ya baagi le puso, tiro ya mafelo morago ga tiragalo.

Fa o sa batle go reka data-ra e e turang o ka dirisa Wi-Fi ya mmuso, o ka iketlela data-ra ya bosigo, o ka tlhoma dipaka tsa tiriso go fokotsa tshenyegelo.

Dilo tse re neng re di rata re santse re le bana di ka ama tsela e re ikentshang bodutu ka yone re godile. Di ka re gakolola ka ditakatso tsa rona, mme tse dingwe re ka di tlogela ka baka la diphetogo mo botshelong.

Dingwe tsa dikgwetlho tsa go rotloetsa go farologana le go akarediwa ga bašwa mo metshamekong ke go tlhoka ditsela tse di lekaneng tsa go dira bašwa ba akarediwe, go tlhoka thuto le ditirelo tse di akaretseng.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamikiwa ka go tlola kgapetsa-kgapetsa, mme o tshamekiwa ke batho ba le babedi go ya ko godimo.

Ee, ke boammaaruri metshameko e ka kgona go dira gore maikutlo a motho a nne sentle. Ka gore o ka fitlhela motho ne a sa ikutlwe sentle pele ga a tshameka mme morago ga go simolola go tshameka a be a ikutlwa a itumetse kgotsa a le mafolofolo.

Di ka thusa ka go tlhama mafelo a a kgethegileng go dira dikokoano, dikonsarata le ditiro tsa setso. Seno se ka tswela baagi molemo ka goba thusa go dira metshameko le go rotloetsa morero wa setso le kgolo.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka tsela e ntseng sentle le tsela e sa nnang sentle fa o e tshameka o sa e kgaotse. Motshameko o ne ke o rata thata mo inthaneteng ke o o bidiwang Candy Crush.

Go nna le seabe mo metshamekong ya kwantle mo lefelong la tlholego jaaka kwa dikgweng, dithabeng kgotsa mabopo a lewatle go farologana ka boitekanelo le maitemogelo a botoka, gonne metshameko ya kwantle e ka dira gore moatleletiki a itemoge ebile a itse gore o nale bokgoni jo bo bo kanakanang go nna moatleletiki wa makgonthe.

Metshameko e ka tsweletsa go itlhatlhoba, go tlotla le go ikokobetsa mme e kgothaletsa boitshwaro jo bo siameng.

ditlhopha tsa metshameko ya bo mme mo Aforika Borwa tse ke di itseng ke tsa kgwele ya dinao, setlhopha se se bidiwang Banyana Banyana le netball team ya Aforika Borwa.

Go dilo di le dintsi tse di diragalang mo matshelong a rona tse di ka tlhokang gore ga o le motho o tswe o tsamaye o tsamaele ko ntle, se se a thusa mo mmeleng le mo tlhaloganyong o ke o tseye curfew o ipuse o tsama-tsamaye ko ntle mme o tla ikutlwa o le botoka.

Tiriso ya diritibatsi mo batshameking ba metshameko ga ya nna sentle gonne batshameki ba tla iphitlhela ba le kwa bookelong ka ntlha ya go dirisa di diriswa tse, tse e leng diritibatsi go ba neela maatla kampo go ba etsa gore ba tswe boroko kampo go ba fa mafolo-folo a fitisisang.

E ka ba thusa ka tlhakanelo ya maitemogelo le kagiso ya maikutlo. Go ithuta, go tshwara maitemogelo ka tsela e e molemo le go tlhama dikamano tse di nonofileng.